Izindleko zokuthutha zingaba nomthelela ngokulinganayo kumabhizinisi amancane uma kuqhathaniswa nezinkampani ezinkulu ngenxa yezinto ezimbalwa, okuhlanganisa ukungakwazi ukuxoxisana ngamanani angcono. Ikhono elinganiliselwe lokuhlanganisa ukuthunyelwa, kanye nokuthembela okuphezulu ezimotweni ngazinje. Nakuba izinkampani ezinkulu zivame ukuba namandla okuvukela izaphulelo zevolumu. Nokusebenzisa ubuchwepheshe bezinto ezithuthukisiwe. Amabhizinisi amancane angase abhekane nezindleko eziphakeme zokuthumela nge-unit ngayinye futhi azabalaze ukuthuthukisa izingubo zawo zokuhamba.

Ukuze upakishele ngempumelelo uhambo olude, beka phambilini ukuhlela nokuthuthukisa isikhala. Sebenzisa amakhibhu okupakisha, ginqa izingubo esikhundleni sokugoqa futhi udale izinhlu zokupakisha ezinemininingwane ukuze ugweme ukupakisha ngokweqile. Cwaninga isimo sezulu nemisebenzi endaweni oya kuyo ukuze uqiniseke ukuthi upakisha ngendlela efanele. Khetha amapotimende aqinile angasindi noma ojosaka abafanele ubude besikhathi sohambo kanye nendlela yokuthutha. Beka izinto ezisindayo kakhulu ngaphansi kwepotimende lakho, bese ngezingubo nezinye izinto. Cabangela lokho ohlela ukukugqoka usuku ngalunye futhi upakishe ngokufanele ukuze unciphise izingubo .

Ukuthuthwa ngojantshi ngokuvamile kuhamba kancane kune kunokuthutha zomgwaqo nezindiza, kodwa zingasheshe kunomgwaqo amabanga amade. Isivivini sayo-ke sithonywa izici ezifana nokuxhumeka kwe-inter model noma imizila engaguquki nengqalasizinda okuyenza ibe inketho enhle yokuthunyelwa kwenqaba nokudonsa ukude, kodwa okungenzeka kungafaneleleki ukulethwa okuphuthumayo.

Intuthuko yezobuchwepheshe ephumelela kakhulu yokunciphisa izikhathi zokuhamba ngesitimela isikhathi sangempela. Ukuphathwa kokusebenza okuqhutshwa i-AI kanye nezinhlelo ezizenzakalelayo. Lokhu kufaka phakathi ukwenza kahle umzila, ukuzungeza isitoko, ukuthunyelwa kanye nokusebenza kwesitimela okungenzeka ukube kube ngokuzenzakalela. Lawa ama-system asebenzisa idatha, izibalo, kanye ne-automation ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle nokunciphisa ukungabambezeleki.

Uma umthwalo wakho ulahlekile endizeni ethatha uhambo olude, bika ngokushesha inkampani yezindiza kanye noma ihhovisi lesicelo semithwalo. Nikeza incazelo nemininingwane yesikhwama sakho nokuqekethe kwaso. Okuhlanganisa noma yiziphi izinhloso izinhlonzi ezihlukile. Kufanele futhi ukuthi umbiko wokungalungi kwezakhiwo i-PIR futhi ugcine inombolo yesithenjwa ukuze uyilandelele. Uma umthwalo wakho ungatholakali-ke phakathi kwezinsuku ezingu-twenty-one, ungafaka isimangalo enkampanini yezindiza futhi ungase uthole isinxephezelo.

Le nkathi lena iy'timela-ke zibanga i-traffic ezindleleni ngiyacabanga ukuthi njoba thina sisebenza futhi bekusibangela i-frustration enkulu ngoba uzothola ukuthi ujahele ukufika mhlambe la osebenza khona, noma ujahele ukufika ku-meeting, ujahele ukufika esikolweni, bese uzithola sewubambezelekile ugcine sewufika emveni kwesikhathi sokuthi ucale umsebenzi noma ube sesikolweni. Le ndlela lena beyenza ukuthi noma le simo lesi, ngiyacabanga ukuthi besenza abantu abaningi ukuthi bathukuthele futhi bangajabuli emoyeni ngoba iyababambezela kakhulu ekutheni bafike lapho bafuna ukufika khona ngaleso sikhathi.

Ukuchwaswa komuntu osekhulile ezithutheni zomphakathi, ngiyacabanga ukuthi kwangiphatha kabi we mngani wami ngoba kwabonisa ukuthi abantu abanye abanayo inhlonipho. Okokucala inhlonipho esuka noma eya kwabantu abadala, ngoba abantu abadala badinga ukuthi sibahloniphe, singabasha noma singabantu abaphansi ngeminyaka kunabo, futhi ingibonise ukuthi njengabantu bemphakathi asikhoni ukuthi si-prioritise-e abantu abadala sibenze ukuthi nabo ba-feel-e bahloniphekile.